Mo nakong ya kajeno re kgona go ka dirisa megala go ka ithuta re le gae.

Go tlhakanya ga dipuisano le kgoreletsi ya tshedimosetso.

Bana ba sekolo ba tshwanetse go rutiwa gore ga se sengwe le sengwe se se kwalwang se e leng gore se bua nnete. Go na le dingwe tse di kwalwang tse e leng gore ke tsa maaka ebile di batla fela go ka ba ntsha mo tseleng.

Elela ga di-smartphone go dirile gore puisano e nne botoka ka gonne re kgona go ka kgolagana nako nngwe le nngwe. Fa o batla go bona gore ngwana o ko kae, o kgona go ka bona fela ka sefatlhego gore o ko kae.

Thusa go dira puisano le go thusa go dira tlhabololo ya ditiro.

Batlhami ba di-App ba tsaya madi a mantsi ka dipapatso tsa bone, ke ka moo bangwe ba batho ba di thibela gore di seke di a tlhagelela.

Go bona ditaba tsa lefatshe le go itlosa bodutu ka go lebelela ditaba ka satellite.

Go ka ruta batho le go thusa batho ka thekenoloji.

Nna le dikgwetlho tse di amang babereki ka ge bangwe ba dirisa AI go ka batla go itse tshedimosetso.

Thusa go bona ditheko tsa kwa godimo tse di siameng le tsa nako le ditshwantsho tsa teng.

Re il'o kopa gore tlhwatlhwa ya ditekete di le tharo e fokotsiwe ka ge re ka rata go ka reka mme madi a rena ga a lekane go ka fitlhelela ditekete tse tharo.

Go mosola go ka reka data ka gonne re kgona go ka buisa ditaba ka megala, re kgona go ka dira tiro ya sekolo, re kgona go ka ntsha megala ka yona data eo.

Go tlhokega motlakase gore Wi-Fi e tle e kgone go ka dira, mme fa motlakase o se teng go ka se kgone go ka fitlhelelwa inthanete ebile le Wi-Fi e ka se kgone go ka dira.

Go bonagala data kwa nageng ya Zimbabwe e rekiwa ka tlhwatlhwa ya kwa godimo.

E nthusa go dira dipapatso tse di siameng le go batlana le tse ke batlang go ka itse gore ke tse feng.

Ee, di tla feleletsa di tlwaelegile ka gonne di thusa go ka dira botshelo bo nne botoka ebile di thusa gape-gape le ka ditiro.

Dikgwetlho tse di ka tswang mo puisanong e ka ba kgoreletso ya sephiri.

Go thusa go dira tlhabololo ya ditlhophiso le go sireletsa bareki.

Mmino wa mogolo-golo o ne o na le molaetsa mme fa e le mmino wa ga jaana o na le matlhapa ebile ga o na molaetsa.

Messenger kgotsa WhatsApp-o ke yona e e leng gore e romela melaetsa ka bonako.

Bareki ba ka itemogela dikgwetlho fa ba sa thusiwe ka ditlhopho.

Ga ke kgone go ka nna ke sena mobile data, ke ka moo ke tshela ke e reka ka matsatsi a otlhe.

Fake news e dira gore batho ba latlhege, bangwe ba feleletsa ba tshwarisiwa ka gonne ba kwala ditaba tse di seng nnete ka batho bangwe.

Dipuisano tsa di-App di dira fela puisano e be botlhofo mme e ka ama fela sephiri sa puisano.

Mobile data e botlhokwa letsatsi le letsatsi ka gonne o kgona go ka fitlhela molaetsa le go romela melaetsa fa o na le yone mme fa o sena yone ga o kgone go ka fitlhela melaetsa.

Ka gonne ga bana kitso ya go ka dira ditshwantsho kgotsa dikagare.

Go molemo thata mme fela go batlega fela batho ba ba dirang ba ba ka kgonang go di fitlhelela.

Nako tse dingwe fa e ne e tshwara inthanete, nako tse dingwe e ne e sa e tshware.

Batjha ba tshwanetse go ka itlwaetsa go dirisa thekenoloji e ntšha, ba dirise digital-e, ba dirise megala go ka fitlhela dilo tse tsotlhe tse ba di tlhokang.

Nka ikanya ditaba tse di tlhagang mo di jaaka News twenty-four kgotsa Times Live ka gonne ke tse di maleba.

Dirisa Phoenix-e, ke dirisa News twenty-four, ke dirisa le Facebook-o le yone TikTok go ka fitlhela dikgang.

AI e tlo nna le seabe mo nakong e e tlang mo matshelong a rona.

Go dirisiwa ga di-video call go dirile dilo dile dintsi di nne botoka ka gonne re kgona go ka dira dikopano re dirisa fela mgala re le magae. Mme re kgona fela go ka fitlhisa molaetsa ka bonako ebile molaetsa o fitlhe sentle fela, o kgona go bona batho ba o buang le bone ka difatlhego tsa bone.

Ditshenyegelo tsa data le tiriso ya data mo matsatsing a gompieno di na le mosola wa madi thata mme ebile di a bitsa ka gonne fa o sa dire ga go bonolo go kgona go ka reka data e ntsi e e ka go kgonang go tshwarelela go fitlha kgwedi e fela. Mme go tlhokega fela gore mongwe a be a dira gore a tle a kgone go reka data e e ka mo tshwarelang go fitlha kgwedi e fela ka gonne e a bitsa.